Hoya ka nna. Ke bona hore batho ha ba ba fuwang monyetla, wa hore e be borapolasi. E ka ba borapolasi ba kgethehileng. Hobane ho batho ba ke ba tsebang, ke batho ba nang le tsebo e kgolo ka taba tsa dipolasi. Empa feela ba itlhokela tjhelete, le sebaka.

Nna ho ya ka nna. Ke bona hore lebaka le etsang hore, ebe ho rutuwa ka buka fela. Ha hona e etsahalang ka matsoho, hore batho bana ba kgone. Baithuti ba kgone ho tseba ko hobane, dikolo ha di na yona tjhelete ya hore ba reke di-tools tse hlokahalang.

Ke leboha haholo ha le kgonne ho tla, setjhaba sa Rantsho. Ntho e ke le bile, e ke le bitsitseng yona mona ke hobane ke ne ke ka lakatsa hore re bue ka taba tsa bolemi. Ke ne ke nahana hore hobane re na le tsebo e ngata, ka taba ya bolemi. Re ngolle mokhanselara wa rona lengolo. Re mo kope hore a re thuse ka taba ya tjhelete. Hore re kgone ho iketsetsa dintho tse leng tsa rona. Re kgone ho lema, re kgone ho bana le tjhelete. Jwale ne ke batla ho utlwa ka lona hore lona le nahana jwang.

Ke a leboha ha le kgonne hore le mphe nako. Lebaka le ke kopileng hore re kopane. Ke hobane, ke ne ke batla ho le hlalosetsa taba tsa ditjhelete mabapi le ho lo reka di-cabbage. Ho tlo ntshwa tjhelete ya polasi. Tjhelete e tlo ntshuwang e tlo ba five hundred Ranta, for di-cabbage tseo. Hobane ho na le ntate Rankai eo ke mo tsebang wa lema. Wi tse o tlo re fa tsona tseo tsa five hundred. Di tlo kgona hore di hlokomele difariki tsa rona di kgone hore di je. Jwale tjhelete eo re tlo kgona ho e boloka e tlo ba eight hundred Ranta.

Ke tsamaisa lebekete. Tje ka le hosasane, letsatsi le leng le le leng kamora ho hama. Ke boetse ke tshela le nko tsohle tse ka ka cedric acid e eketsehileng. Ho etsa bo nnete ba hore ha ke hloke le joyi la lebese le lebese.

Ho molemo haholo e ke ratileng ya polane ya kgwebo, le hore re tlo fumana tjhelete e tlo re thusa hore re kgone ho reka di-tools tse tlo kgonang hore di re thuse. Jwale ha ho le jwalo e tlo re fa menyetla, ya hore le rona re kgone hore re lokise dipolasing tsa rona, re kgone le hore re leme hantle. Ha ho le jwalo, re tlo kgona hore le rona re thuse Afrika Borwa hore, re kgone ho hira batho ba bang hobane ho tlabe ho tsamaya hantle.

Hobane ha o so bane le yona tjhelete malome, ya hore o ka ba na le poleke ya hao moo o ka lemang teng. Nthwe nka o bolella yona ke hore, o ye mane sekolong mane, o kope hore ba o fe sebaka. Hore o kgone hore o leme meroho ya hao. Ha e hola o tla bo na le meroho eo o e fang sekolo, obane le eo o kgonang hore o ithekisetse yona le wena o phele.

Cotton yona e tswa, nkung. Haholo e tsebahala, ho ho futhumala hwa yona. Ha e le boya bona, e loketse nonne, e loketse haholo ha ho bata, tabeng tsa mariha.

Haholo, motho aka o mong le e mong a ka ba na le naha e leng ya hae a ka kgona hore a leme, ba kgona ho fepa lelapa la hae. Se ho ka lefellang ke hore re ka kgona hore re rutane ho lema hobane hona le batho ba sa tsebeng ho lema

Ho etsa hore mobu o seke wa sutha o dule o dule polekeng e one. Ho ka kopanywa, mobu ka mobu ho ka etsuwa ka letsoho, ka tamper, kapa ka ho sebedisa motjhini e kang compact.

Seo ke tlo se etsa ke hore ke tlo kopa hobane le kopano. Ha ho qeta ho bana le kopano. Ke ba hlalosetse hore polasi ena, e etsa bo kae. Ke ka hoo ba kgolang tjhelete e ba e, ba e fumanang. Hobane le puisano ke ba bolelle hore ke tla ba phahamisetsa ka five percent. Haebe le moo ha ba kgotsofala, ha hona se setseng ka se etsa.

Mahe o na ke tlo wa rekisa. Ha hona ntho e nngwe hape ke tlo e etsa. Mahe ke ntho e nngwe e monate hobane, ha e bole. Ha ke sa wa je, ke tla wa rekisa. Ke wa tsamaisetse matlung a mang, ke bile ke ba bolelle hore ba tla lefella kgwedi hae fela. Ha ebe ba se na yona tjhelete.

Nka kgetha hore ke be molemi, hobane tjhelete e fela ka pele. Empa ho ba molemi ke ntho e ke tlo phelang ka yona. Ebile e tlo kgona hore e nthekele borotho.

Ee, batho ba ka kgona hore ba dule ba sa berekise lebese. Hobane hona le dintho ra kgona hore re nwe tee, e le ntsho e sena lebese.

Hore, ntho eo o e jetseng ho e hole. Hobane ha se nako ya teng. Jwale ha o kgone ho kotula seo o se jetseng.

Ntho a tlameha ho etsa jwalo ka ha polasi ya motho. O tlameha hore a jwetse batho ba dulang pela hae, hore wa rekisa. Ka tsela eo, bao le bona ba tla kgona hore ba bolelle ba bang. Ditaba di tseba jwalo.

Ha ho bonolo ho hang. Hobane le batho ba dulang metseng eo ha ba batle, ka tsona. Jwale ha ho bonolo ho hang. Nako tse ding ha o kopa ba hana. Ha ho bonolo.

Ntho ya pele e tla tlameha ho etsahala kore, batho ba batlang thuso. Ba tla tlameha hore ba nngolle lengolo hore hobaneng bona ba batla thuso. Hore ba kgone ho fuwa tjhelete hore le bona e be batho ba tla iqallang. Empa nthwe ngwe hape le hore ke tla bona ka bona hore ba ikemiseditse hakakang. Ka tsela eo, ke hona moo ke tla kgonang ho thusa ho fumana tjhelete.

Dintho ha di sa tshwana le pele. Ee, bomme le bona se ba na le ona monyetla. Ebile ke bona, menyetla ya bona e se le mangata. Hore ekaba, o di baka ba bona le polasi tse leng tsa bona. Ho na le rona batho ba bontate.

Dimpshe ke dinonyana tse kgolo monana lefatsheng. Ebile hape di fana ka mahe a maholo, lefatsheng. Ha di kgone ho fofa, empa di tseba ho matha. Di na le lebelo.

Nna hoya ka nna ke bona hore ke barui fela ba kgonang hore ba bane le dipolasi. Rona batho ba bang ha o kgone hore le rona re fuwe menyetla ya hore ba ne le polasi. Hobane ho hlokahala tjhelete e ngata.

Ntho e mmuso e ka e etsang hore e qete taba ena ya tlala. Ke hore, e fane ka monyetla wa ho ba na le polasi. E rute batho ho lema, le bona hore ba kgone hore ba iketsetse dijo baje. Ke ka ho tlala e tla fela monana Afrika Borwa.

Mesebetsing ya di-solar farm ke ho etsetsa hore, ho kgone ho futhumala. Hobane ho na le diphoofolo tse horeng di hole, ho tlameha hore ho futhumala. Nako tse ding o thola hore ho a bata ke mariha. Ho sebedisa tsona di-solar farm.